Ngokoluvo lwam nangeengcinga zam ndicinga ukuba ibhasi yeyona ikhuselekileyo kuneeteksi kuba ibhasi ivulekile kwaye ibhasi xa yahamba iyacotha ayifani neeteksi. Iiteksi abaqhubi beetekisi baqhuba ngesantya esiphezulu abafani nabaqhubi beebhasi.

Ngokoluvo lwam ibhasi enedekha enye ikhuselekile kunebhasi eneedekha ezimbini kuba ibhasi eneedekha ezimbini ziyaye ziqhawuke phakathi nendawo.

Ngokokwam xa ndinothi ndifika ebhasini ndifumanise ukuba ndishiye ikhadi lam ndingafowunela endlini ndicele ukuba bandizisele ikhadi kuba kaloku xa ndiphuma ndiya ebhasini ndishiya abantu endlini, ndishiya umntu okhoyo oncedisayo ekujongeni abantwana ndingamfowunela ndimcele uba andiphathisele ikhadi.

Xa kunokwenzeka ndizifumanise ndise-station sebhasi ndingenakhadi lebhasi ndingacela umqhubi ukuba andihambise emsebenzini ndizawulithenga ikhadi phambili.

Umenza wam ndingamcebisa ukuba aqinisekise ukuba uthenga ikhadi lebhasi ukuze angafani nam.

Ummelwane wam ndingamcebisa ukuba aqinisekise ukuba uthenga ikhadi lebhasi xa eya edolophini kuba ibhasi ayithathi mali ithatha amakhadi qha.

Into endinokuyenza kukuba ndifowunele emsebenzini ndixelele umphathi wam ukuba andizufika ngexesha namhlanje kuba ibhasi yam izawuthatha ixesha ukufika.

Xa ndinokuba kule meko yokuba ibhasi ifike ingenazo izitulo zokuhlala ndingacela kudrayiva ukuba ndime ngeenyawo ndingahlali ukwenzela uba ndizawuthatha ixesha eliqhelekileyo uba ndifike emsebenzini.

Ndingacela ukwehla kumqhubi webhasi ukwenzela ukuba ndizawukwazi uba ndithathe ibhasi eza kundifikisa ngexesha emsebenzini kwaye ibhasi ezawuhamba ngendlela endiyaziyo.

Ndingaziva kabuhlungu kakhulu kuba kaloku xa ndizokwehla ebhasini ndiza kuthatha ixesha elinintsi ukuba ndifike ndifike emsebenzini tyhini loo nto ithetha uba andizukufika ngexesha endiqhele ukufika ngalo emsebenzini kuba kuzawumele uba ndehle ndilinde ibhasi eya kweli cala ndiya kulo.

Kubaluleke kakhulu ukuba umqhubi webhasi alibambe ixesha kuba uhambisa uhambisa abantu abaphangelayo emisebenzini yabo. Ke ngoko abantu xa beya emisebenzini bafika ngemaxesha ahlukeneyo. Kunyanzelekile ukuba udrayiva aqinisekise ukuba ixesha uyalibamba.

Ibhasi kubalulekile ukuba ilibambe ixesha ephuma ngalo ukwenzela ukuba xa ihambisa abantu emisebenzini bakwazi uba bafike ngexesha elilungileyo.

Ukonyuka kwamaxabiso kuye kubachaphazela kakhulu abakhweli bebhasi kuba kaloku loo nto ithetha ukuba imali yenyanga yabo izawutshintsha kaloku ngoku kuba umntu ebeqhele ubhatala imali encinci eqhele ukonga enye, akazukwazi uba onge ngoku kuba kaloku amabhasi amaxabiso ebhasi onyukile.

Ibhasi ukuze ingawutshintshatshintshi umzila ehamba ngayo kumele iibhasi zibe zibe liqela zibe liqela kungabi yibhasi enye ethatha abantu kwisikhululo esithize ibase emisebenzini okanye ibase ezikolweni. Iibhasi kumele zibe nintsi.

Kwakubuhlungu kakhulu ngelaa xesha iibhasi zazimile kuba kaloku abantu bondla iintsapho zabo ngale mali yezi bhasi. Ngoko ke kwakunzima kuba kaloku kwakungekho mali ingenayo.

Abaphangeli abakhwela iibhasi baye bachaphazeleke ngokuba abafiki ngexesha emisebenzini, okokuqala. Okwesibini, baye bachaphazeleke kuba .

Ndingamcebisa ukuba angathengi ibhayisekile kuba kaloku ibhayisikili yenza iingozi ezindleleni ufumane angafumana ingozi kalula endleleni ngoba kaloku iimoto ziyaphithizela, ingakumbi ekuseni xa abantu beleqa emisebenzini andinawumcebisa mna uba ayithenge ibhayisekile.